Ngizothanda ukudlulisa kakhulu ukubonga kwikhansela lendawo ngeqhaza elibambile ukusilethela imitholampilo engomahambanendlwana. Lokhu kube wusizo kakhulu, kakhulukazi kubantu asebakhulile okubalwa izalukazi namakhehla abangakwazi ukuba namandla okuzifikela emtholampilo yomphakathi. Sibonge kakhulu kwikhansela leli qhaza lizisindisile izimpilo zabantu kakhulu.

Yebo, ngicabanga ukuthi kusamele afakwe amamaskhi ezithweni zomphakathi ngesizathu sokuba ukufakwa kwamamaskhi ngezikhathi zezimo ze-COVID dash nineteen kusifundise kabanzi ngokuphepha kokuhwebelana ngezifo eziphathelene nokuphefumula uma sifake amamaskhi, ukuwafaka nokuqhubeka nokuwufaka kuzosisiza ekuvikeleni ukubhubha kwesifo.

Ngicabanga ukuthi imikhaya ingenza uhlelo lwemihlangano lapho ekuzoxoxiswana ngezindlela zezinqumo eziphathelene nabadala ekuqhubeni impilo yabo ngendlela ephephile. Lapho ekungaqokwa olunye uhlobo lwabantu abadala abazodlulisa imibono ephusile kulabo abanye abadala mayelana nokuziphatha kanye nezinqumo abazithathayo ngempilo yabo.

Cabanga ukuthi kungabaluleka ukuba umndeni wenze uhlelo lokumuvakashela ezinsukwini zesonto noma zenyanga nokwenza uhlelo mayelana nezinkundla zokuxhumana ukumubheka ukuthi uqhuba njani esikhathini asihlalayo eyedwa, noma benze uhlelo lwezempilo okubekwa vula abakaki after care vala abakaki ukuze baqaphe isimo sakhe sempilo njengoba ehleli eyedwa.

Ngenza uhlelo kuba kube namalungu omphakathi engiwavulela amathuba emisebenzi, ukuchasisela kabanzi ngokubaluleka kwe-detox ukuze abantu babe nolwazi kanye nokwazi inzuzo engaphuma kwezempilo uma besebenzisa le mikhiqizo ye-detox. Uhlelo engingalwenza lungaba semqoka kakhulu ekugcweleni ekunikezeni abantu ulwazi olunzulu kanye nenzuzo vula abakaki benifit vala abakaki yokusebenzisa le mikhiqizo ye-dash detox ukuze abantu babe nokuqonda isizathu sokusebenzisa le mikhiqizo.

Ukusetshenziswa kwe-hepatotoxicity kanye nokusetshenziswa kwezidakamizwa uma usohlelweni lokulwa ne-TB kungaholela ekutheni imishanguzo elwa ne-TB ingasebenzi kahle egazini. Futhi kukudonsele emumva ekulwisaneni nesifo se-dash TB. Lokho kungaholela engcupheni yokulahlekelwa impilo ngoba lesi sifo se-dash TB siyingozi kakhulu. Uma usuqalile kakhulukazi ukusebenzisa imishanguzo yaso. Ukusebenzisa izidakamizwa kuyakuholela engcupheni ngempela yokulahlekelwa impilo. Kubalulekile ukuba uqaphe izinto ozisebenzisayo uma usebenzisa le mishanguzo.

Kulolu daba singabeka umnyango wezempilo ukuba uthathe indawo ukuqinisekisa ukuthi lo muthi noma le mithi iphephile. Empeleni nje umnyango wezempilo singawubeka isibopho.

Umbono wami nje ngokuphatheka kweziguli eziphathelene nengqondo ungagxila kakhulu ekutheni uma bengaphatheki kahle mele makuqashwe abaphathi noma abahlengikazi noma abahlengi abaqondayo ngalesi sifo, ukuze nabo baphathwe njengalo lonke uhlobo lweziguli ngoba nabo bangabantu.

Isicishamlilo singazizwa sicindezelekile kakhulu, engangokuthi kungaholela ekutheni umsebenzi waso ube sengcindezelekeni, noma ibe ube sengozini ngoba umele isicishamlilo sizizwe sinesibindi sokumelana nanoma isiphi isimo koda-ke uma sicindezelekile lokho kungabeka impilo yaso engozini, ngesizathu sokuba kumele sibhekane nesimo ngaphandle koze kwelo kodwa mayelana nokuphepha kwempilo noma kwendawo ebhekene nobungozi.

Yimanje kanye neqhaza okubanjwa othisha ekuqinisekiseni ukuthi abafundi bayaqonda ngezempilo. Kuke kuqashwe abezempilo ukuba mabasondele bezochazela kabanzi abafundi ngokubaluleka kwezithiyo kanye nezici nokubandakanya komfundi. Lokhu-ke ukusondeza kwabezempilo kuke kulekelelwe ekutheni abafundi baqondisise noma bathembe okuphuma emilonyweni yabezempilo ngoba bona bazi kangconywana mayelana nalezi zinhlelo zokuziphatha, ukuzibandakanya kanye nokubhebhethekisa kwezifo.

Izindlela ezinomqondo futhi ezisebenzayo eziphathelene nokwehlisa isisindo singabala ukwehlisa izinga lokudla odla ngalo noma ukudla kakhulukazi ukudla okunomsoco nokunye okubandakanya izinhlelo zokuzivocavoca esikhathini sesonto noma senyanga. Ukuzivocavoca-ke kona kubamba iqhaza elikhulu ekwehliseni isisindo.

Imitholampilo engomahambanendlwana ingathuthukisa kakhulu ekufinyeleleni nokunakekelwa kwezempilo kwabantu abakhubazekile ngokuba benze uhlelo lokufika maduze nemiphakathi kumbe ngesonto noma ngenyanga ukuze bezoqinisekisa ukunakekeleka kwabantu abakhubazekile abangakwazi nhlobo ukufinyelela kwimitholampilo ekude. Omahambanendlwana bangadlala elikhulu iqhaza mebengenza nje uhlelo lokufika maduze nemiphakathi, kumbe kanye ngesonto noma kabili esontweni ukuzoqinisekisa ukuphepha nezimpilo zabo abantu abakhubazekile kungebona abakhubazekile kuphela kanye nasebekhulile.

Hheyi wemakhe ake ngikuxoxele udaba olumangazayo futhi olushaqisayo. Umtholampilo lo walapha phesheya komfula ave ulusizo kakhulu. Isimanga owasenza usindisa impilo yomlisa owayedubuleke ngephutha kubanjwa imoto yemali. Lo mlisa wayedubuleke amahlandla ayishumi, kepha umtholampilo wakwazi ukusindisa impilo yakhe ngezindlela eziningi ezahlukene. Loya mtholampilo unabahlengi nabahlengikazi abaqeqeshekile. Loya mlisa ithemba lempilo lalingasekho, kepha umtholampilo wamuvusa wama qinqo umlisa.